Arali nda nga thoma tshiṱitshi tsha radiyo hune nda dzula hone, ndi nga livhisa ṱhogomelo kha u savha na mushumo. Ndi tshi kho ṱoḓa u swikelela murafho wa vhaswa.

Musi muthu a tshi khou lingedza u shumisa Wi-Fi ya tshitshavha, maga ane a tea u a tevhelela ndi uri, hango tea u shuma kha kha information yane yavha sensitive a thi a thu vhuya ndavha na thaidzo ya u swikelela Wi-Fi ya tshitshavha.

Ee ndi nga fulufhela bindu nga maanḓa arali nda pfha nga haḽo kha radiyo ya tshitshavha tsha hashu. Ngauri tshifhinga tshidzhi vha radiyo vha ri tsivhudza kha dzi kha mabindu ane avha mulayoni, zwiimiswa zwo teaho.

Tshumiso ya inthanethe kha u anḓadza mafhungo, i kho thusa vhukuma ngauri zwo leluwa uri muthu a kona u ḓivha uri hu kho ita hu kho itea ni shangoni ḽa hawe.

A thi tuvha na vhuṱanzi ha uri awara dza u vulea ndi mini, ngazwo a thi nga kona u fhindula iyi mbudziso.

Hai athi athu vhuya nda ṅwalisa kha phakhethe ya satheḽaithi zwihulu, u itela u ṱalela mitambo ine nda i funesa.

Ee TV ya satheḽaithi i ṋea vhutanzi ha khwiṋe ha mitambo, ngauri u vhona mitambo nga tshifhinga tshetsho tsha yane ya kho tamba ngayo.

Ee ndi zwa ndeme uri dzi apuḽikhesheni dzi webusaidi na zwishumiswa zwitikedze luambo lwa hayani. Uri vhathu vhanzhi vha kone u pfhesesa na u shumisa tshumelo dza inthanethe.

A thi takaleli u vhona u vhala mafhungo a mitambo o ganḓiswaho, fhedzi ndi funa u vhona u vhala dzi athikiḽi dza inthanethe.

Hai athi athu vhuya nda khetha hune nda ḓo ya hone zwi tshibva kha uri vha na Wi-Fi, ngauri Wi-Fi ya dza vhathuni a dzi ngo to tsireledzea.

Arali ndovha ndi muyeni wa mbekanyamushumo ya nyambedzano ndovha ndi tshi nga tama u amba nga thero, ya u sa vha na mishumo ha vhaswa. Ngauri ndi vhaswa vhanzhi vho dzulaho mahayani vhane vhakho balelwa u wana mushumo.

Ndi zwa ndeme kha tshitshavha tsha hashu u wana mafhungo a vhupo kha tshiṱitshi tsha radiyo tsha tshitshavha tsha hashu, ngauri mafhungo a vha a kha kha luambo lwa ḓamuni, nahone u a kona u pfhesesa khwiṋe u tshi a vhambedza na mafhungo a kha inthanethe.

Tshithu tsho khetheaho nga tshiṱitshi tsha radiyo tshapo, ndi tsha uri mbekanyamushumo dza hone ndi a kona u dzi pfhesesa nahone dzi a nyanyula vhukuma ngauri dzivha dzi tshi kho amba zwithu zwane nda zwiḓivha kana dzivha dzi na vhathu vhane nda vha ḓivha.

Wi-Fi ya tshitshavha i tea u vha na mikano ya datha, zwi tshi khou itela uri vhathu vha kone u shumisa nga ngona.

Arali ndo vha ndi tshi nga kona u langa system ya Wi-Fi ya tshitshavha, mikano ye ndovha ndi tshi ḓo vha ṋea, ndi ya tshikhala tshane vha nga kona u i shumisa ngatsho.

Nḓila ine vhuṱali ha maitele ha nga shandula ngayo vhutshilo hashu miṅwahani i ḓaho, ndi u leludza mishumo ya vhoriṋe ya ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Nga mannḓesa mishumo yane yo ḓowelea mishumo yane ya ṱoḓa uri muthu aite tshithu tshithihi lunzhi lunzhi.

Ee ndi a tendelana nazwo uri hu na zwiṱitzhi zwinzhi fhedzi ahuna zwithu zwavhuḓi kana mbekanyamushumo dza vhuḓi dzane ra nga dzi vhona.

Ndi funa u ṱalela mimuvi kha dzi puḽatifomo, ngauri ndi a kona u ṋanga uri ndi kho ṱoḓa muvi mufhio nahone nda pfha ndo neta ndi a imisa henefho hune nda kho ṱoḓa u ima hone, nda dovholosa habe ḓuvha ḽi tevhelaho.

Hai athi athu vhuya nda vha na thaidzo ya uri khadi yanga ya u swikelela setheḽaithi i si shume.

Zwine zwa ita uri ndi fulufhelo tshisima tsho khetheaho tsha mafhungo musi ndi tshi vhala mafhungo a didzhithaḽa, ndi u sedza uri ndi nnyi muṅwali na u sedzulusa uri mafhungo o ṅwaliwaho ndi one na.

Mutambo wane nda takalela nga maanḓa u vhona ndi bola ya milenzhe, ngauri ndi vhathu vhanzhi vhane vha i takalela na uri ndi na thimu yane nda nda i funa.

Ngavhe ndo vha ndi na mbekanyamushumo yanga ya muzika, ndo vha ndi tshi ḓo lidza nyimbo dza hym dza tshivenḓa ngauri hu na vhathu vhanzhi vhane vha takalela u dzi thetshelesa, fhedzi a hu tovha na vhaimbi vhanzhi vhane vha dzi imba.

Vhuvhi ha u shumisa zwileludzi zwa vhudavhidzani nga nḓila i songo fanelaho, ndi ya uri vhathu vhanzhi vha fhedzesa tshifhinga kha dzi thendeleki. Ḓuvha ḽa vhuya ḽa kovhela hu sina tshe vha ita, na uri mafhungo a si one a ṱavhanya a phaḓaladzea.

Vhuponi hanga vhathu vhanzhi vha shumisa data dza netiweke ya Rain, mutengo wa hone ndi six hundred nga ṅwedzi.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi tshi khou badela masheleni o fhiraho mpimo musi ndi tshi khou renga data, musi ndi kha ḓi shumisa netiweke ya Vodacom.

U ya nga kuvhonele kwanga data dza netiweke ya Rain dzi a farea.

Hai u ya nga kuvhonele kwanga ndi vhona zwi songo fanela uri hu pfhi data dzi a tshinyala, uri hu itela uri muthu a ḓi kona u dzi shumisa na kha ṅwedzi u ḓaho.

Ndi renga mobaiḽi data luvhili nga ṅwedzi, zwi ṱuṱuwedzaho u ṋanga hanga dzi bandeḽe ndi u sedza uri bandeḽe dzi nga dzula tshifhinga tshingafhani, ndi ṋanga dzane dza nga dzula tshifhinga tsho vhalaho nga mutengo wa fhasi.

Ndi funa u renga phakhethe dza data dza vhege iṅwe na iṅwe ngauri ndi dzone dzine dza vha dzo ḓala nahone dzi kha mutengo wa fhasi.

Muṋetshedzi wa mobaiḽi netiweke ane anea ndeme ya khwine ya data ndi Vodacom.

Khaedu dzine nda ṱangana nadzo musi ndi tshi renga data ya ṱhingo luṱingothendeleki ndi ya uri dzi ekisipaya tshifhinga tshi saathu swika kana u tshinyala.

Ee musi ndi tshi renga data dza Vodacom ndi a shumisa phromosheni ya Vodacom just for you.

Kanzhi ndi tshi renga data ndi shumisa ṋetshedzo ya tshumelo ya themamveledziso.

Tshithu tshine tsha ntsinyusa kana u ndina musi ndi tshi renga data ya luṱingothendeleki ndi mutengo wa hone, ngauri dzi vha dzi tshi khou ḓura.

Ndi sedza uri ndo shumisa data nngafhani ṅwedzi wo fhiraho, ndi zwone zwane zwa nthusa u ita phetho ngauri ndi nga ṱoḓa data nngafhani ṅwedzi u no khou tevhela.

Hai a thi a thu vha na thaidzo ya u renga data fhedzi zwa sa ṱavhanyi u vhonala.

Ndi vhona zwi tshi leluwa u ḓadza data kha thi luṱingothendeleki.

Ee ndo no vhuya nda fanela u ḓadza data nga u ṱavhanya musi ndo ya fhethu hu si na Wi-Fi ndi tshi khou tea u shumisa inthanethe.

Hai ndi ḓadza data dzi no fana nga tshifhinga tshoṱhe tsha ṅwedzi.

Nḓila ine nda takalela ngayo u ḓadza data ndi ya USSD.

Ndi langa kushumisele kwa data nga u dzulela u sedza uri ho sala data nngana.

Hai a thi a thu vhona phambano kha mbadelo dza u ḓadza data vhukati ha vhaṋetshedzi.

U leluwa ha u ḓadza data zwo shanduka nga maanḓa kha miṅwaha yo fhiraho ngauri ho no vha na nḓila nnzhi dzine muthu a nga dzi shumisa u ḓadza data.

Ngeletshedzo ine nda nga ifha muthu ane a khou ṱoḓa u thoma u shumisa mobile data, ndi ya uri a tsime data musi a sa khou dzi shumisa.

Ee ndo no vhuya nda xelelwa nga data nga ṅwambo wa uri ho vha ho fhela tshifhinga tshilapfhu ndi sa ndi saathu dzi shumisa.

A thi takaleli data ya thingothendeleki ine ya fhela nga u ṱavhanya ngauri zwi amba uri muthu u ḓo dzulela u ḓadza data zwine zwa ḓura.

Ndi vhona u nga netiweke dza themamveledziso dzi fanela u tendela daha dzi tshi dzula tshifhinga tshilapfhunyana u fhira uri dzi fhele nga murahu ha maḓuvha kana vhege, u itela uri vhathu vha kone u lingedza u dzi shumisa dzi saathu tshinyala.